Ngiyakuthanda kakhulu ukuhamba izindawo ezihlukahlukene ngifunde ngazo, ngifunde ngomlando waleyo ndawo. Ngiye izindawo ezihlukahlukene ezweni lethu ziningi kabi esingazihamba sizibone ngisho kungakuthiwa ngelinye ilanga mhla ngiba namandla ngingahamba ngize ngiphume ezweni lethu, ngihambe umhlaba wonke, ngifunda ngamasiko, ngifunda nangomlando wendawo, ngifunde nangokuthi abantu bakhona baphila kanjani loko ngikuthanda kakhulu.

Imidlalo yesintu iguquke kakhulu endaweni yangakithi ngoba isikhathi esiningi izingane azisakhonzile ukudlala imidlalo yesintu eyayidlalwa. Manje izingane sezikhonze ukuhlala komakhalekhukhwini bazo noma ukuhlala kumabonakude azisakwazi ukuphuma ziyodlala ngaphandle zidlale ingqathu, zidlale umagalobha. Loko bekuzisiza kakhulu ekutheni ingqondo yabo ikhule kahle futhi bakwazi ukubuka izinto phandle ezihlukahlukene. Manje, izingane zikhonze ukuhlala kakhulu koma-television, futhi zihlale kakhulu komakhalekhukhwini bazo. Loko kuyayicindezela ingqondo ngokuhamba kwesikhathi, zingene nakwi-inthanethi engalungile.

Yebo, uma ucabanga ngezindlela zokwenza imali, ezinye uyababona ngengqondo imisebenzi, abantu abayenzayo njengayo le yokwenza amakhekhe, ukugunda utshani. Esikhathini samanje-ke ngenxa yethekhnoloji ziningi izinto ongazenza ongakha ngazo imali, ziningi njengezinto ozenza online. Ukusiza izingane esikoleni ezifuna ukusizwa ngama-homework ziningi kakhulu. Maningi amathuba esingawasebenzisa ukuze sizakhele imali eceleni njengoba isimo somnotho sinzima kakhulu nerandi lethu ezweni lethu libukeka lingelihle kakhulu, liyagqilazeka, liyasindeka. So, kubalulekile ukuthi ubheke into ezwana, nawe oyithandayo ongakha ngayo imali eceleni. Mina ngithanda ukwenza imali online.

Ukugxekwa online yinto eyohlezi yenzeka intsha kumele iqonde ukuthi akubona bonke abantu abazobona umsebenzi wakho umuhle. Abanye bazokubona kukuhle, bakuncome abanye futhi bazokugxeka babone okubi ngawo. Akuyona inkinga. Akukona into ekumele leyo ikudikibalise uma kukhona abantu abantu abakugxekayo, ukugxeka kwabo ungakubuka ubone ukuthi yini ongafunda kuwona futhi uma kukhona okumele ukushintshe ungakushintsha. Lokho kubizwa ngokuthiwa ukugxekwa okubi uma umuntu egxeka ngendlela engakhe izinto ekumele ungazinaki uzizibe ugxile kulokhu okuhle okuzokukhulisa kukwenze ube ngcono.

Kwelethu izwe ziningi izinto ezihlanganisa abantu kwezemidlalo njengokuba sinebhola lezinyawo. Abantu abaningi bayalithanda, bayahlangana emagrawundini nasezitediyamu beyobuka, sibe nebhola lombhoxo okuyi-rugalby bayahlangana abantu bayolibuka futhi okuhle kakhulu iqembu lethu lala eNingizimu Afrika likhuthele kakhulu ebholeni lombhoxo futhi liwina kakhulu. Kuba mnandi kakhulu uma abantu sebehlangene izinhlanga ezihlukahlukene sekubungazwa kujabulelwa ukuwina kwamaqembu alapha ekhaya.

Kubalulekile ukuthi intsha uy'fundise ngokuthi kumele iwuthande umdlalo. Uyayisiza ukuthanda ezemidlalo ngoba kubakhipha ezintweni ezimbi ezenzeka ngaphandle ezenziwa wontanga. Abanye ontanga bahleli kwizidakamizwa, abanye bahleli bagxile ekuphuzweni oludakwayo. Loko ngalesi khathi laba bedlala ibhola nanoma yimiphi eminye imidlalo kuyabasiza loko ekutheni imizimba yabo iqine enye into futhi yingqondo yabo iqine, balithande ibhola. Bazi ukuthi ebholeni uya ngothando nangokuzinikela noma uhluliwe noma uwinile ekugcineni kosuku awudikibali, noma uhluliwe uma uwinile kuhle kakhulu sibabongele.